Ndicela nindilungisele le mpazamo kuba mna ndibhatele imali yokuya eLondon, hayi imali yokuya eThekwini. Nibona ndime apha nje ndidinga uncedo lwenu kwaye uhambo endiliza kuluthatha ndisiya eLondon lubaluleke kakhulu, kunyanzelekile ukuba ndibe ndiseLondon ngolu suku lubalulwe apha. Ndicela ninditshintshele ngokukhawuleza, kungenjalo ndiza kunyanzeleka ukuba ndiza kunyanzeleka ukuba ndisebenzise ingalo yomthetho ukuba isikhalazo sam asinikwa ngqalelo.

Izizathu zobungozi obukhoyo xa uza kukhwela.

Uqhankqalazo lonooteksi bezithuthi zikawonkewonke kuyandichaphazela kakhulu kuba mna njengomntwana oya esikolweni ehamba ngeenyawo, ndifika esikolweni abanye abantwana bengekho bambi bavalelekile abakwazi ukufikelela esikolweni ngenxa yoqhankqalazo. Ootitshala abasititsha ezona zifundo zibalulekileyo abakwazi ukuhamba baye esikolweni baze bayakwazi ukusititsha nto leyo ibangela ukuba sisalele ngasemva kwizifundo zethu. Nto leyo iza kubangela ukuba sibeke ubomi bethu esichengeni sifunda ngobusuku ukuze ootitshala bethu bakwazi ukuba basicathulise, sikwazi ukufumana yonke lonke ulwazi esingakhange silufumane ngexesha.

Ngokoluvo lwam ndicinga ukuba oololiwe bangcono ekuthutheni imithwalo enzima kuba bona abanalo uxinzelelo oluninzi. Oololiwe baza kuthatha imithwalo emininzi ngexesha nangona bezothatha ixesha elide ukufika kuloo ndawo baya bayisa kuyo kodwa baza kwazi ukuthatha imithwalo eminintsi ngexesha. Kwaye iingozi zemoto endleleni ziza kuncipha kuba abaqhubi beeloli bathanda ukuhamba ngesantya esiphezulu kakhulu esibangela ukuba kwenzeke iingozi kuba beleqe ukufika ngexesha, beleqe nokuba babuye ngexesha ukuze bakwazi uphinde bathathe eminye imithwalo. Nto leyo bajonge ukuba baza kuzuza bona kuphela.

Ndakubona ukuba ndinikwe itshintshi engaphezu kwebekufanele ukuba ndiyinikiwe, into yokuqala kukuthatha itshintshi yam ye-five rand ndibuyisele i-thirty rand kumntu obendibhatala kuba ekhaya ndifundisiwe ukuba ayibobulungiswa into yokuthatha into ekungeyo yakho. Kwaye umntu ondibuyisele imali eninzi uzawushiyeka eshotelwa yimali, ingaphelelanga eyakhe kuba mna ndithathe imali ekungeyo yam.

Njengomntu oqhele ukhwela iteksi ekuseni xa ndisiya emsebenzini, bakhona abaqhubi beeteksi esele ndibazi nabo esele bendazi. Ngokuncokola nokukhwela emotweni zabo sele ikhona inxibelelwano esinalo nokuthembana. Ndingathi kule meko ndibachazele okwenzekileyo, ndibacele ukuba mabandithathe ngesikweleti ndiza kuthi ndakufika ekhaya xa ndigoduka okanye ndithathe imali emntwini emsebenzini ndizobabhatala. Okanye emalanga xa ndigoduka umntwana uzawundihlangabeza nesipaji sam ndibanike imali yabo yonke.

Iingxaki zokusebenzisa uloliwe ukuthutha imithwalo kukuba uloliwe uhamba kancinci, kuza kuthatha ixesha ukuba ufike kwindawo osa kuyo imithwalo. Kodwa nangona uhamba kancinci, uloliwe uyakwazi ukuthatha imithwalo emininzi ngexesha elinye, akufani naxa usebenzisa ilori ukuthutha imithwalo. Uloliwe uyakwazi ukumelana nomthwalo osindayo kakhulu ungakhange kube nengxaki yokwaphuka. Zezo izinto ezingcono nezinto ezingenza abantu batsale, barhuqe iinyawo ukusebenzisa uloliwe.